Merogo e e tshwanang le bo leboa ke merogo e leng gore ga e a tlwaelega thata ebile mme e ka re tswela mosola gonne e na le dikotla ebile e le monate.

Go jala maungo a tshwana le a, ga go motlhofo mme ebile gape ga go thata, go tlhokega motho yo e leng setswerere, motho yo o nang le nako, motho yo o nang le bokgoni motho yo e leng gore o tla nna fatshe a dira research-e a tsamaisa dilo ka mananeo sentle, mme fela fa a o ka dira jalo o tla kgona go kotula maungo a gago sentle.

Fa o jala ditamati o simolola ka go baakanya mmu wa gago, mmu o tlhakanya le menontsha mme morago o dire makidi mo e leng gore o tlo go tsenya sata ya gago ya ditamati, o tsenye sata morago wa bo o tswala sata ya gago, mme morago ga sebaka fa o ntse o nosetsa dijalo tsa gago go tla tlhokega setlhare sa ditamati se be se ntsha dijalo, mme go rojwa ke fa o ntsha ditamati o kgetlha o tlogela setlhare sa tamati o nna o ntse o se nosetsa gore se ntshe dijwalo tse dingwe.

Rooibos-o e direla makedi mme o tshwanetse o epele boteng-nyana o bo o tsenya peo, o bo o tswalela morago ga matsatsi o tshwanetse go nna o ntse o nosetsa ebile rooibos-o e rata letsatsi tshwanetse e bone letsatsi le le ntsi gore e kgone go gola sentle, mme morago fa e setse e siame go tlhoga setlhare, setlhare seo ka nako ya kotulo go kgetlhiwa matlhare a teng mme a tsewe a omisiwe go o fitlhela e nna rooibos-o e re e nwang.

Rooibos-o e thusa matlalo a rona gore a galalele, a phatsime re nne bantle ebile o ka se kgotsofale, mme gape e nonofatsa le marapo a rona gore a nne a itekanetse ebile le rona re nne le bokgoni jwa go dira sengwe le sengwe, mme gape e ya thusa ka a rileng ebile e kgona le go thusa fao o le ka fa tlase ga kgatelelo ya maikutlo gore o siame.

Balemirui ba lebagane le dikgwetlho tsa go tshwana le bo tlhokego ya metsi mo nageng ya rona jaaka re bona metsi ke tlhobaboroko, ka jalo fa metsi a seo maungo a ka se gole sentle, gongwe ebile a ka se tlhoge gotlhelele. E nngwe ke tlhokego ya motlakase jaaka re bona dikgaogo tsa motlakase mo nageng e ya rona, metšhini e mengwe e bereka ka metlakase ka jalo fa motlakase o seo e ka se bereke. E nngwe gape ke go tlhoka mmakete fa maungo a sa rekiwe sentle go reela gore balemirui ba ka se nne le porofete e ba ka e dirang ka jalo ba tlile go tlogela ka go lema.

Go tsaya maungo o a apaya o tlhakanya le sukiri, o dira dilo tsa go tshwana le bo jeme o tsaya maungo o a omisa mme fa a fetsa go oma e be a jewa gape e nngwe ke fa o tsaya maungo o a ntsha matute mme morago wa tsenya mo setsidifatsing.

Maungo a a jewang thata mo lefatsheng la rona ke diapole, ke dipanana ke moretlwa gonne re kgona go di reka ebile ga di turi di teng gongwe le gongwe mo nageng ya rona ebile gape di na le dikotla ebile di thusa mebele ya rona.

Merogo e e jewang thata mo nageng ya rona ke khabitšhe, ditapole le ditamati gonne gongwe le gongwe ko o yang teng mo nageng ya rona o ya go di fitlhela ebile ka sesolo tota di ya ratega ebile di monate di re fa dikotla e setse e le setso sa rona jaanong.

Di kgona go jalwa nako e nngwe le nngwe ebile ha di swe fela-fela, le fa maemo a bosa a ka fetoga tsone di ntse di a tlhoga ebile go kgona go kotulwa sentle market-e wa teng o santse o le montsi batho ba reka gonne ga di tlhokiwe fela ke rona le diphologolo ebile di kgona le go tsewa di isiwa.

Ee ke nngwe ya dijalo tse di jalwang ke leungo le le bidiwang moretlwa, moretlwa o a jalwa mme fa o setse o tlhogile o a kotulwa a bo o tsewa o ya go fetolwa o e dirwa waene mme morago waene ena e bo e rekisiwa.

O tlhoka mmu, o tlhoka metsi, o tlhoka dipeo o tlhoka menontsha o tlhoka le letsatsi gore dijalo di kgone go gola.

Gongwe le gongwe kwa rooibos-o e jalwang teng go phela go nna le ditlhatsana tsa naga tse e leng gore di tlhoga motho ko ga yone, mme gape rooibos-o e sireletsa tikologo ka gore ga e senye mmu jaaka dijalo tse dingwe di 'ira gore mmu o fele ga di fetsa go lemiwa yone ga e o fetse mmu o nna fela o ntse o itekanetse ebile le metsi ga e tlhoke metsi a mantsi.